Ho thwe mollo o ile wa qala ka phoso, ka baka la ho tjheswa ha ditshila. Mme wa phatloha ka potlako.

Nahana mmuso o lokela ho ntlafatsa tsela eo e tsebisang ba dithuso tsa ona ho bo rakgwebo.

Ke eletsa batjha bao hore ba etse tse latelang, etelang office ya puso ya lehae, municipality. Kapa lefapha la temo, ngolang lengolo la kopo, kenya kopo ka mokgwa o molaong, ikopanye le kgwebo ya temo, agri business. E ba le moralo o hlakileng wa kgwebo.

Ho bonolo hanyane, empa ho na le diphephetso. Batjha ba ka fumana menyetla ya ho ithuta ka tsa bo temo ka mananeo a mmuso jwalo ka di kapa . Hape ho na le dikolo le di-college tse rutang tsa temo. Empa bothata ke hore tlhahiso leseding ha e fumanehe ha bonolo. Ba bang ha ba tsebe hore ba ka ya kae kapa ba hloka ditsela tsa ho kena mananeong ao.

Metjhini e thusa potlakiso ya mesebetsi le ho ntlafatsa tlhahiso. Empa e baka tahlehelo ya mesebetsi. Ha nka be ke le rapolasi ne ke ka e thabela empa hape ke hire batho ho e laola le ho ba ruta bokgoni bo botjha. Ka tsela ena batho ntse ba fumana mosebetsi le ho ithuta.

Ke dumellana le hore naha e kgutlele ho bang ba yona ka toka. Ho kgutlisetsa naha ho thusa ho lokisa diphoso tsa history le ho aha botswalle le tokelo e lekaneng bathong bohle.

Ke rata konofolo, parsley le rosemary. Ha ngata ke a di reka. Empa ke lakatsa ho ba le serapa sa ka hore ke kgone ho di kga ka nako tsohle.

Eya re na le mmaraka wa bo rakgwebo, moo ba tlang ka matsatsi a itseng ho rekisa meroho le ditholwana. Ke sebaka se phelang moo batho ba tlang ho reka dijo tse fresh ka kotloloho ho bao ba di hodisang.

Ke tseba lengana e sebediswang ho phekola sefuba le ho hlwekisa mmele. Hape ho na le senna se thusang mala ha a sa sebetse hantle. Meriana ena e ne e sebediswa ke dihwai tsa kgale ho phekola malwetse ntle le ditlhare tsa sepetlele.

Ho kotula ka letsoho ho thusa ho se senye ditholwana, ho kgetha tse butswitseng hantle fela, le ho boloka boleng ba tsona. Hape ho fa batho mosebetsi haholoholo ka sehla sa kotulo.

Molao ona o ka thuswa kgwebo ya temo ya diphoofolo tse hlaha. Empa o ka beha diphoofolo kotsing hobane di ka se hlokomelwe ka tsela e tshwanetseng. Ho hlokahala tshireletso e hlakileng ya di tlhaho ya tsona.

Re tla hloka hoo ekabang two thousand ho lema cabbage. Sena se tla fokotsa ditjeho tsa ho reka dijo tsa di phoofolo. Mme haeba re e lema ka bo ngata, re ka e rekisa hape ho etsa lekeno la polasi.

Dumelang, ke letsetsa ho botsa ka naha e seng e ntse e emetse ho fuwa beng ba yona. Ke kopa dintlha ka ofela tse kang moo naha eo e leng teng? Hore na e la lwa ke lefapha lefe? Boemo ba yona hona jwale? Le hore motho a ka etsa jwang kopo ho e sebedisa kapa ho e fumana? Ke leboha ka tshebedisano.

Ke tla di tsamaisa ka koloi e nyane kapa ke hirise transport ho di isa mmarakeng. Empa hape ke tla dumella baahi ba tle ka polasing ho reka ka kotloloho, hobane seo se fokotsa ditjeho le ho eketsa phaello.

Dumelang, diterata tsa polasi ya rona di senyehile. Ke kopa kgakanyo ya ditjeho tsa ho di lokisa, kapa ho kenya tse ntjha. Ke a leboha.

Dumelang, re batla ho qala projeke ya dinku mobung oo re o busetsweng. Ke kopa ho tseba hore na ke dikadimo dife kapa dithuso tseo banka e fanang ka tsona.

Ke jala kanola polasing ya ka. Ke kgethile hobane e rekisahala hantle. E hlahisa oli ya boleng bo phahameng, mme e thusa le ho ntlafatsa mobu. Ke dijalo tse nang le phahello e ntle le mosebetsi o motle.

Ke tla re, theko ya dijo e phahame. Ha re qalwe serapa re jale meroho e kang spinach le tamati, ho ja hantle le ho boloka tjhelete.

Dijo tse ding tse hatsetswang ke meroho e kang broccoli, spinach le dinawa. Le tsona di boloka dimatlafatsi ha di hatsetswa hantle.

Ke ka ba eletsa hore ba ithute bokgoni bo fapaneng jwalo ka ho lema ka mabokoso, kapa ho qala dikgwebo tse nyane. Hape ba ka kopa dithuso ho mmuso kapa di-NGO ho qala botjha.

Ke tla re ho bona dirapa tse emeng leboteng ke tsa nnete. Di bitswa vertical gardens. Di thusa ho jala meroho hodima mabota le ho boloka sebaka.

Fynbos ke dimela tsa Kapa tse nang le melemo ya bophelo. Tse ding di ja, di thusa tikoloho mme di na le tatso e kgethehileng.

Ke tla botsa moeletsi, mobu wa rona o moshwe, o na le manyolo a fokolang. Ke mofuta ofe wa poone o lokelang mobu ona hore o ntlafatse tlhahiso? Re batla poone e matla e mamellang maemo a mobu oo.

Ke tseba hore batho ba kgale ne ba lema ka matsoho, ho kgaola mobu le ho etsa dithaba tsa mobu ho thibela tshenyo.

Ke tla re, ke leboha monyetla. Empa ke na le ditokafatso ho tsa malapa bosiu bekeng eo. Ke kopa ho sebetsa motshehare kapa ho fuwa letsatsi le leng ha e ba ho kgonahala.

Ke rata nama ya kgomo e tsubelletsweng hobane e na le tatso e monate le monkgo o ikgethileng. Ha ngata ke e reka marakeng e se e lokile. Empa ke lakatsa ho ithuta ho itsubella ka bo nna lapeng.

Bo rapolasi, re emetse diente nako e telele. Ha re kopaneng re batle tharollo hobane diphoofolo tsa rona di kotsing. Mme sena se ama moruo wa rona.

Ee, temo ya metse toropong e matlafatsa moruo hobane e theha mesebetsi. E fokotsa ditjeho tsa dijo le ho fa batho menyetla ya kgwebo ka ho rekisa tse hlahisitsweng.

Borapolasi ba ka sebedisa greenhouse ba jale ka mabokoseng, le ho kgetha dijalo tse mamellang maemo a mabe. Ho qoba tshenyo ya pula e fetelletseng.

Dumelang, lelapa la rona le kile la etsa kopo ya ho buseletswa lefatshe. Empa ha o so etsahale letho. Re kopa ho tseba hore na kopo e eme kae.

Ke nahana hore dikokwanahloko tse fetotsweng ka diphatsa tsa lefutso mo merohong. Di ka ba molemo haeba di sebediswa ka tlhokomelo. Di netefatsa polokeho ya bophelo le telekoloho. Empa ho lokela ho etswa dipatlisiso tse tiileng ho qoba mathata a ka bang.